Dibanka di sekaseka go itse ka ga ditšhelete tsa gago le ka go batlisisa fa o le motho yo o tshepegang ebile yo o kgonang go dirisa tšhelete sentle le go fa o a adimile .

Fa o adima tšhelete kwa bankeng kana o tsaya sekoloto o tshwanetse go itse gore o tlhoka diranta di le kae ebile o tla di busa jang le gore e ya go tsala ka madi a kana ka eng, o ya go di patela dingwaga di le kae.

Dikoloto tse o nang le tsone kana hisitori ya gago ya go adima madi di amana le tsela e o ya go dira karata ya sekoloto kwa gonne ba tlhoka go itse gore a o na le bokgoni jwa go ka duela.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go sa arabe nnete ka ga letseno la gago kana go sa patele dikoloto tse o fetse o na le tsone ka nako le go sa tleng ka dipampiri tsa gago tse di feletseng mme seno se ka bankanngwa ka go o patele dikoloto tse o setseng o na le tsone sentle ka nako ebilane o tle ka dipampiri tse di feleletseng ebile a le nnete ga o konosetsa .

Melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ke gore o tshwanetse o itse gore o tlile go duela madi ao ebilane a tlile go tsala ebilane o tlile go tlhopha letsatsi le o tshwanetseng go duela ka lone kgwedi le kgwedi ebilane gore o buile nnete o tshwanetse go baua a signature ya gago o saene o le dipampiri tsa gago tse di bontshang gore ke bana o kopileng madi.

Ke dumalana le gore go nna le kitso ka tsa madi di ruta batho thata gore ba kgone go itse go dirisa tšhelete ba kgone le go tlhaloganya se ba itsenyang mo go sona ga ba batla sekoloto sa tšhelete ebile ba kgone le go tsaya tshweetso e e siameng.

Dilo tse di tsewang ke banka fa e dumalana le go go naya sekoloto ke lekwalo la boitshupo le lekwalo la go bontsha gore wa bereka ke go tlhola gore a siametse go ka adimiwa tšhelete ebilane a o a tshepega ebilane a o kgona go duela ka nako.

Dilo tse di molemo tse di borai ka overdraft ke gore e go thusa go ka dirisa tšhelete ka nako e o e tlhokang ka pitlagano ebilane e go thusa go ka nnang le tšhelete ka mekgwa maar-e se se botlhoko ka overdraft ke gore o ka tsoga o na le dinamane tse dintsi thata ebile di ka feleletsa di go kgamile go e patala.

Dipoelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo akhaontong charges tse di kwa godimo thata tsa dinamane mme batho go ka di patala ka bonako ka nako gore di se ka di a tlhatlhoga .

Ditsela tsa go bankanya tsa me ke go ka patala gore di se ke di a fetoga o be o iphitlhela e le gore ga o sa tlhole o kgona go ka di patela and ke dumalana tsa banka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di amanang thata le madi a motho a a dirisang gonne ga o tshwanetse a go patele di a tlhokega.

Ditsela tsa go adima madi a a le go dira ka thata gore o se ka wa iphitlhela o fetile selekano sa madi a o a adimileng.

Tirelo ya go adima madi ya banka e dira ka go adima batho kgotsa dikgwebo madi mme ba a busetse ka dipolane tsa dikgwedi thata ka ngwedi le go oketsa ka morokotso, go dira moikopedi o kopa madi kwa bankeng se se ka dirwa ke inthanete ka kgotsa mo lekaleng la banka.